Thomas, xana a wu yingisele xiyanimoya na? Ndzi twe laha ka Munghana Lonene va vulavula hi timhaka ta vurimi. Hi ku va ku va hlamusela timhaka ta ku vurimi bya nkoka swinene a tikweni ra hina Afrika-Dzonga. Se va kha va vutisa vutisa swivutiso, va lava na tindlela leti mfumo wu nga ta kota ku ku pfuna vanhu ha kona ka timhaka ta vurimi. Se makwavo, ndzi twe vuxokoxoko byin'wana bya nkoka swinene. Ku loko munhu u tshuka a navela kumbe a tsakela ku sungula timhaka ta vurimi, ku na nkwama wo karhi lowu u nga vekiwa hi mfumo, leswaku ku ta kota ku pfuna munhu un'wana na un'wana loyi a ti twaka emoyeni wa yena ku i tiyimiserile ene a nga swi kota ku sungula timhaka ta vurimi. Hi ku mintirho ka nkarhi sweswi ya kala.

Avuxeni vanghana. Mi ti twa njhani hi timhaka ta xirhapa xa muganga? Ndzi vona ku ri mianakanyo kahle ku ya hi mavonelo ya mina. Hikuva laha tikweni ku na vanhu vo tala lava ku va ku a va le ku tirheni ka nkarhi wa sweswi. Loko ho hlangana hi aka xirhapa, tanihi muganga, tanihi vaakatiko, tanihi vatshami va la, tanihi vamatiko. Hi ta pfuneka swinene hi ku ti endlela macheleni, na kona hi ta kota ku kuma mhaka ya ku hanya hikuva vutomi bya nkoka swinene. Ene xin'wana futhi xa vumbirhi ndzi xi vonaka laha Sipho, mhaka leyikulu i ku aka vunghana kumbexana byona vuxaka. Ku ri loko mi ri vanhu mi tivana ku antswa, leswaku na loko siku rin'wana na un'wana a ri na xiphiqo, u ta tiva ku u ta balekela kwihi.

Ku ya hi mavonelo ya mina, a ndzi voni ku ri yona ku ya hi xinghezi thekinoloji na michini yi endle ku vantshwa va loloha swinene. I timhaka ta ku minkarhi se yi cincile. Hikuva loko ho tlhelela ndzhaku ka minkarhi liya ya xikhale, swo fana na michini, na yona thekinoloji a yi nga za yi andza. Vanhu a va tirhisa swo karhi ku rima, va tirhisa na tidonki ku ti va pfuneta ku rima. Se ka nkarhi wa sweswi thekinoloji yi antswile swinene ene yi andzile, ku fika ka xiyimo lexo karhi ku ku na michini leyi yi nga endleriwa ku vanhu lava nga na vutivi byo karhi kumbe vuxokoxoko, va ta yi tirhisa ku endla ku timhaka ta vurimi ti ya mahlweni.

Swikongomelo leswikulu swa ku cinca ka misava. I nhlokomhaka ya mina. I ku lulamisa, ku nga ringaneti ka nkarhi wa hosi bya xiyimo. Ku pfuna vanhu lava tswariweke va nga ri na misava naswona ku aka nhluvuko wa ikhonomi leyi katsaka hinkwavo. Ku cinca ka misava ku lavela ku nyika hinkwavo nkarhi wo ringaneke wa ku tirhisa misava. Swin'wana i ku rima, ku tshama, kumbe ku aka vutomi lebyo antswa. Swi tlhela swi lwisana na vusweti, ku pfumala mintirho, naswona ku pfuna rixaka leri lulameke. khensile.

Ni rhandza ku ina. Ndza tsakela ku dya jamu. Jamu i nchumu lowu u wu nantswaka naswona wu endliwa hi michini leyikulu ya ntumbuluko. Leyi tirhisiwaka hi vanhu lava nga na vutivi tanihi maapula, kumbe maapula. Leswi swi fambisana ni nhlamulo ya mina hikuva, ku tirhisa misava hi ndlela ya kahle ku rima michini leyi endliwaka, leyi endliwaka jamu. Ku kombisa ndlela leyi ku hangalasa ka misava swi nga pfunaka ha yona ku humesa swakudya leswi a nga pfuna leswi nga pfuna.

Masiku ya mpfula ma nga komisa ntirho wa le mapurasini swinene. Leswi vangiwa hi leswi mintirho yo tala ya le mapurasini, ku fana ni ku rima, ku tshovela, ku chela swibyariwa hi mati, na ku hlayisa swiharhi, swi lavaka nkarhi wo oma ni misava leyi leyi nga swi pfumelaka. Loko ku na mpfula tindlela ti tele mati, ntirho wu yima naswona swilo swo karhi swi nga onhaka.

Hi tindlela leti landzelaka. Vanhu va ndhavuko a va lava ni ku hlengeleta swakudya swa swimilana, ku tiva swimila hi mianakanyo ya ndhavuko. Vakokwana a va dyondzisa vana leswaku hi swihi swimila leswi dyiwaka leswi pfunaka emavabyi ni leswi nga kotaka leswi a swi hundziseriwa hi ririmi ni mikhuva ya ndyangu.

Ku tirhisa makungu ya kahle ku endla leswaku vahlayi vo karhi va kuma tinhla leti endlaka leswaku mintirho yi tumbuluxa hi ntumbuluko lowu kumiwaka eka switirhisiwa leswi enelaka.

Ku basa rihanyo ra swiharhi, ku tirhisa mintirho ya kahle ku pfuna swiharhi ku va na rihanyo ra kahle. Swi ta endla leswaku swiharhi swi tshama swi ri na rihanyo ra ro antswa, leswi swi tlhela swi vangela minkateko ya nkarhi wo leha.

Hi xinghezi va ri the animal protection act number seventy-one of nineteen sixty-two. Milawu leyi yi yi katsa swirhangana swa swiharhi tanihi ku dyoha swiharhi hi ndlela ya vu kumbe ndlela yo hatlisa ku va na rihanyo.

Mintirho yo tiyisisa ni masungulo ya vutivi, dhavuko. Maendlelo ya ndhavuko, ya ti tshege ngopfu hi vutivi byo hundziseriwa hi marito ku dyondzisa hi ku langutisisa ni ku hanya swin'we ni ndhavuko, manguva lawa. Maendlelo ya sweswi nyana ma tirhisa thekinoloji dyondzo ya ntirho vocational training na vulavisisi bya xiyenge.

Mavivi yo tsawuka ni matsavu. Swi lava mati yo tala naswona swi ta tsandzeka ku kula kahle loko ku hisa ngopfu kumbe ku pfumala mpfula. Matandza ni maxurha ya ntumbuluko, swiharhi leswi humesaka swakudya leswi swi tekeriwa ngopfu loko ku va ni ku pfumala ka byanyi ni mati.

Ntirho wa mfumo eka mhaka leyi u nga wu vona hi leswi landzelaka. Ku veka ni ku tirhisa milawu ya ku sirhelela mbangu, ku nyika van'wamapurasi dyondzo ni vutivi bya nhluvuko, ku nyika mali ya nseketelo kumbe minkunguhato ya ndzavisiso, ku aka switirhisiwa swa mati ni vutleketli, ku hlanganisa varimi.

Ku ti tshemba ngopfu leswi kombisa leswaku munhu loyi a hlayisaka teretere ya switandzhaku swa swona i munhu loyi a rhandza swilo swa kahle, naswona a nga lavi ku cinca swilo leswi a swi pfuneke nkarhi lowu hundzeke. Ku khoma swilo hi ndlela yo tiyela, ku ala ku cinca mafurha ya teretere swi kombisa leswaku munhu a nga tshembi swiendlo leswa kahle, swi ta antswisa hi swilo leswa nkarhi luwa, nkarhi lowa sweswi.

Kambisisiwa hi dokodela wa swiharhi nkarhi na nkarhi, ku dya loku ringaneke. Tihomu ti fanele ku kuma swakudya leswi enerisaka, swakudya swo tika.

Ku aka swilo swo khoma mati. Van'wamapurasi va nga hlengeleta mali ya mpfula hi ku tirhisa ti-tank kumbe ma-drainage system leswaku va swi tirhisa emasin'wini loko ku . Ku tirhisa mati hi vutlhari, ku tirhisa drip irrigation kumbe sprinkler system, swi tirhisa mati yo tala hi ndlela leyi nga durhisi hi nchumu.

Dyondzo ni ku pfuniwa hi vutivi. Ku lunghisisela tidyondzo hi ntirho wa va rural extension officers, ti-NGO kumbe tikholiji ta vurimi. Ku dyondzisa van'wamapurasi ku tirhisa tithekinoloji swo tanihi ma-App ya vurimi hi census. Mfumo wu nga tirhisa mobile training units leswaku wu fika eswifundzeni hinkwaswo.